Umthelela wezithiyo zolimu emphakathini ungadala ingxabano ngoba igama elisho okuthile kwesinye isilimi kungenzeka lisho okuthile okungasikona. Isixazululo salenkinga ukuthi sizame ukufundisana izilimi ezahlukahlukene emphakathini, nomunye ngamunye azame ukuba nabangani abakhuluma izilimi ezahlukile kunalesi esakhe.

Buyiguqule ngokuthi sekulula ukuxhumana nomndeni usebenzisa umakhalekhukhwini. Lokho kuxhumana kuyaye kubizwe ngokuthi i-video call-i lapho ukwazi ukukhuluma nomuntu ole emakhaya wena usedolobheni, nibe nibukana engathi nihlezi ndawonye endlini. Lapho-ke bayobe sebefundisa ngamasiko futhi bekhumbuzana ngezinto abanazo emakhaya.

Ihluka ngokuthi umndeni ngamunye ngamunye unezinkolelo zawo ngendlela abaqamba ngayo amagama nezinto abazenzayo uma ngabe kufika umuntu omusha. Amasiko namasiko awafani ahlukene ngemindeni nangezibongo.

Zingenza, zingenza ngizizwe ngijabulile kakhulu ukuthi usadlalwa umculo womdabu. Futhi zingenza, futhi zivusa izinkumbulo zokuba nogogo nomkhulu ekhaya ngoba ibona empilweni yami abangabantu abangifundisa umculo futhi abawuthandayo kakhulu umculo womdabu.

Indaba eyinkolelo edluliselwe emndenini wami ukuthi njalo uma kuduma izulu siyaye sithathe lokhu okubizwa ngokuthi impepho, sikulayite, sikushise, sikubeke phandle emnyango ukuze intuthu yakhona iphume bese kuba iyona exosha izulu nombani. Lokho kungisizile kakhulu ngoba kwenze ngaqonda ukuthi ngampela ngampela izinto ezishiwo abantu abadala futhi eziyinkolelo ziyasebenza ngoba ngikubonile kusebenza phambi kwamehlo ami.

Obunye ubuchwepheshe bokunqoba izithiyo zolimi ukuthi umabonakude sebesakaza ngezilimi ezahlukahlukene futhi kuzo zonke izinto ezidlalayo usuthola kunabantu abakhuluma izilimi ezihlukahlukene. Lokho kuyasikhuthaza futhi kuyasifundisa izilimi ezahlukahlukene singabantu abaphila eNingizimu Afrika.

Ngingazama ukubhalela imisakazo, ngicele ukuthi basixhase kulo mkhuba esiwenzayo wokukhulisa kwabantwana babafana. Ngingachaza izinto ezinhle ngalo mkhuba, ngichaze nemiphumela eziba nawo emphakathini. Futhi lokho kuyosiza nokugqugquzela abantu ukuthi bengalilahli leli siko beqhubeke belenza ukuhamba kwesikhathi.

Ngaba nomuzwa wokuziqhenya, lokho-ke kwangenza ngazizwa ngiwumuntu obalulekile ngoba kuyabonisa ukuthi ngikwazile ukuba umuntu wesifazane oziphathe kahle kwaze kwafika lesi sikhathi lesi sokuthi ukhuliswe nawe ujabule, ubonise nabanye ukuthi akusiyo inkinga futhi kuyinto enhle ukuthi umuntu akwazi ukuzibamba, alinde isikhathi kuze kufike usuku lapho akhuliswa khona. Ima usengakwazi-ke ukuphila impilo ngendlela afisa ngayo.

Ngihlezi ngizizwa ngijabulile uma ngihlangana nomuntu okhuluma ezinye, esinye isilimi esihlukile kunesami. Ngihlezi ngifisa ukwazi kabanzi ngaso nokufunda nokuthi angifundise. Ngiyaye ngicele uma ngibona ukuthi uwumuntu onganenkinga futhi ongakujabulela ukuthi sisizane sifundisane izilimi.

Imvamisa ngiyaye ngibone esikoleni. Iningi labafundi elingakwazi ukukhuluma esilimi okuyisona esikhungethe kakhulu kuleso sikole, siyaye sixakeke sibe nenkinga ngoba abakwazi ukuthi bakhande abangani futhi abakwazi ukusebenzisana nabanye abafundi ngenxa yokuthi baye bakhale ngokuthi abazwisani kahle nalaba abanye abakhuluma nabo. Ngakho-ke umphumela kuye kube izingxabano, ukukhalisana, ukuphathana kabi. Yonke into igcina ingasahambi kahle.

Ubumqoka bezinto zasendlini kubaluleke kakhulu, njengesitulo esibekwa eduzane nomnyango. Leso situlo senzelwa ukuthi sibekelwe umuntu oyisivakashi ofikayo emndenini ukuthi akwazi ukuhlala kusona.